Ndicinga abantu bavula iiakhawunti zekhadi letyala kuba befuna uthenga into abayidinga ngeli xesha, babe bengenayo imali yokuyithenga ngeli xesha. Ngoku xa bavule iakhawunti yetyala bazokwazi umane beyibhatala xa besokufumana imali, babhatale nangenyanga nenyanga kanjalo njalo. And ndicinga uba iiakhawunti zetyala azinanzuzo. Not inzuzo. Azinanzala enintsi efana noomatshonisa. Uba uba uthathe iakhawunti, ikhadi letyala, inzala iye ibe ncinane inzala ubuzoyibhatala ukuba ubuthathe kumatshonisa imali okanye ebhankini.

Umsebenzi wengxowamali yomhlalaphantsi kukukuncedisa ukuba uzigcinele, uzibekele imali ozozigcina ngayo usothatha umhlalaphantsi. Kuba khumbula xa uthathe umhlalaphantsi usube sowumdala ungasazukwazi ukuzisebenzela. Loo nto ukuba awunawo umhlalaphantsi uzoxhomekeka ebantwaneni bakho. Abantwana bakho bazojike bathi uyadika xa sebekruquke nguwe. Ngoko ke ingxowamali yomhlalaphantsi iyakuncedisa ukuba uzigcinela imali yenzele uthi usowumdala ukwazi ukuzinakekela xa sowuthathe umhlalaphantsi.

Ndingamcebisa ukuba asebenzise imfonomfono yakhe le ukuthumela imali kuba iteknoloji yakwezi ntsuku siphila kuzo isenzela izinto lula, zonke izinto zenziwa emnxebeni. Ndingamfundisa ukuba asebenzise le nto kuthiwa yi-cellphone banking, apho ukwazi ukuthumela khona imali noba kukubani ungadanga wadinga ukuba uye ebhankini. Udinga nje into ibe kwimfonomfono yakho ucofoze khona, imali ihambe iyofika apho ufuna iye khona.

Ndicinga ukuba abantu abanintsi abanayo i-medical aid kuba abanye abanalo ulwazi nje kwange-medical aid uba yintoni. Basadinga ulwazi baxelelwe ukuba yintoni. Kwaye abantu bayaboyika ubuqhophololo. Kwa uba into ithethe ngokuba bazokhupha imali, abasafuni nokuyiva noba yintoni leyo. Abanye abantu abanamali ingenayo engabonela ukuba bangakwazi umane bebhatala i-medical aid inyanga nenyanga, njalo njalo.